Batswana ba apara makgabe le tshega mme fa o le mosadi o nyala o apara leteisi mme diaparo tse di ile di a fetoga fa ntse di ngwaga di ya ka gonne batho ba le bantsi ba ne ba tswa mo setsong sa bona mme ba simolola go apara bo di marukgwe e le basadi le dilonyana tse dintseng jalo mme basadi ba ne ba nyalane ba apara mataesi jaanong setse ba apara yona mesese e mesweu.

Nnyaa ga ke bone gore ko meletlong e e tshwanang le bo di-conference batho ba ka apara meaparo ya bone ya setso, ko di-conference-ng go apariwa meaparo e apariwang ga go iwa ko tirong ntle le gore conference eo e ne e le conference ya setso kgotsa e le conference ya moletlo wa setso.

Moaparo wa setso o montle ke moaparo wa leteisi.

Ee ke nagana gore ke tsona fela yone meaparo e ya diaparo tse dikhutshwane tse dintshang nama tse tsa ditso tse ke di meaparo go le gantsi e bontsha gore motho e santse e le mosadi yo o monnye kgotsa o santse e le mosetsana morago ga gore motho e nne mosadi moo mo tsona mo ditsong tseo tse di farologaneng go ya go farologane moo mosadi o na apare yone mesese e me telele jalo le jalo.

Mo go leng gantsi batho ba ba aparang moaparo o ba ikwalang sefatlhego ba ikwala mmele o fela o tla bo setse o itse gore ba batho bao ke batho ba setso kgotsa ba tumelo ya bomoseleme, go le gantsi batho ba reng bona ke bakreste ga ba ikwale mo sefatlhegong ba tla nna ntse ba apere mesese ya bone le e metelele go le gantsi, dibaga le dilwana tsa ikgabisa go le gantsi batho ba ba dumelang mo setsong thata ke bone ba ba nnang ba ntse ba kentse dibaga.

Go le gantsi mosadi fa a se na go nyalwa o apara tuku o apara dilo tse di tswalang mo magetleng apare le dikete kgotsa mesese e meleele seo se dira gore batho ba bagolo ba bone gore ee ke nnete ke mosadi yo o itlhomphang le gore o santse e le mosadi yo o montšhwa, o apara jalo gape le gore batho ba bagolo ba ye go mo ruta gore go nna mosadi o tshwanetse gore o dire jang.

Go le gantsi meaparo ya Setswana e diriwa ka ulu go le gantsi e e tswang gone mo diphologolong, go le gantsi ba apara matlalo go le gone tse di tswang gape le tsone mo diphologolong mme meaparo e ke itseng ke tshega, ke makgabe le leteisi.

Ke akanya gore go le gantsi mo diaparong tse ne di kgethetsewe gore di apariwang ke basadi ke diaparo tse di dirang gore ba itswale mebele ya bone gore ba se ke ba boniwa ke batho ba bangwe ka bontle, mme meaparo eo e dira gore basadi ba ikutlwe ba kgoregeleditswe e le tota ka yone tsela eo nna ke akanya gore motho mongwe le mongwe o tshwanetse gore a ikaperele ka tsela e ena a ikutlwang a leng sentle mo go yone e seng gore ba diaparo gore mang apare jang.

Ke akanya gore diaparo tsa setso di ka tshela mmogo le di-fashion-e tsa segompieno ka gonne diaparo tsa setso segompieno mo fashion-eng ya teng o ka kgona gore e nne moaparo o o kgonang gore o apare gongwe le gongwe mme fa e le diaparo tsa setso tsone o tla nna ntse o di apara ga go na le meletlo.

tse di farologaneng basadi ga ba apare ka go tshwana mo ditsong tse ding basadi ba rotloetsiwa gore ba apare dikete tse di telele mme ba sa apara marokgwe mme mo ditsong tse dingwe gona go rotloetswa gore basadi ba nne ba apere dilo tse di khutshwane mme tse di bontshang mmele ka fa ntle.